Okokuqala nje engingafisa ukukwazi kumhlinzeki wami ukuthi angazise ukuthi ngingasuka ngasiphi isikhathi sonyaka, ngoba kukhona ubusika khona ihlobo. Isiphi isikhathi esingaba-right ukuthi ngisoke isilonda singabe siyabhibha sisheshe sikwazi ukuthi sisheshe siphole. Nanokuthi ngibe nokuqonda ukuthi ukusoka ngikwenzelani, njengoba nje ngazi ukuthi kuyaye kuthiwe ukusoka kusiza ekutheni kuvikele ey'fweni ey'ningi. So ngingadinga ukuthi ngazi ukuthi isikhathi-ke ekuyisona esifanele ukuthi ngikwenze. Nanokuthi eziphi ezinye hlampe izingqinamba engingabhekana nazo uma sengisokile ngoba yonke into iba nama-side effects kuba khona okuhle kube khona okubi. Yilokho engingafisa ukukwazi kumhlinzeki wezempilo wami.

Ngale kwalamathuluzi esengiwabonile ayo okuxilonga i-COVID like imjovo, nezifonyo, noku-check-a loku okubekwa esiphongweni. Mina engingaqhamuka nakho ukuthi hlampe kutholakale umshini wokuthi umuntu askenwe wonke nje, a-check-we umzimba wonke kanye kanye. Ukuze kuzosheshe kutholakale uma selimbambile igciwane le-COVID.

Ngenxa yokuthi ziningi kakhulu izinto esizifaka emzimbeni yethu. Siyagcoba, siyadla konke nje konke kugcina sekusilimaza ngaphakathi. So i-detox iyaye isize-ke ekuthenini inciphise konke lokho okusuke kungaphakathi kwena okungalunganga emzimbeni ukuthi kube khona. Kuyaphuma-ke kube ngathi isistimu yomzimba iqala kabusha ibe-fresh.

Umama lo uma kuwukuthi uye kudokotela okhokhelwayo nginga-suggest-a ukuthi aye esibhedlela sahulumeni. Esibhedlela sahulumeni imithi yonke imithi iyatholakala mahhala khona. Noma uma kuwukuthi kuyaphoqa ukuthi athole le yakadokotela ekhokhelwayo, sekungaba ikhone ukuthi mhlampe-ke scela abantu ukuthi bam-donate-ele bam-fundraise-ele. Akwazi ukuthi ahlanganise imali yemithi yakhe.

Uma kungathiwa ngidizayine uhlelo olusha lwezemfundo olumayelana nokusoka, ngabo ukuthi abafundi ngenze isiqiniseko sokuthi bayazi ukuthi kungani besoka. Nanokuthi isikhathi esi-right sokuthi bakwenze lokho in terms of ubusika nehlobo ukuthi kungabasiza kanjani lapho ekuthenini ukusoka kungabalimazi. Nanokuthi bakwazi nokuthi bathathe iy'nqumo ezi-right ngokuthi basoke umuntu ayibone uma esefanele ukuthi asoke, ngenxa yokuthi ulwazi uzobe esenalo lonke ukuthi kusuka kephi kuya kephi.

Ngicabanga ukuthi uma uphethwe isifo se-TB, usuke amandla ungenawo kahle usawikhi. So uma uzothola i-medication bayaye bakunikeze amaphilisi okuthi enene ozowadla awokuqala, asuke engakabi strong kakhulu esahambisanana nomzimba wakho ukuthi usa-weak. And then lawa awesibili-ke iwona-ke lawa azobe ese eyazama-ke ukuthi akusize kwi-TB ngoba wona-ke asuke ese-strong. Lawa awokuqala asuke esazokuhlukumeza kakhulu ngoba usuke usawikhi.

Ngicabanga ukuthi uhulumeni wethu kumele azame ngenye indlela ukuthi sibe nolwazi nathi olunzulu. Singathembeli kakhulu ekuthengeni imithi emazweni angaphandle, ngoba ikhona lokho okwenza si-end up-e sikuthola ukuthi imithi isiyabiza uma isidayiswa ngala ezweni lethu. Ngenxa yokuthi isikhathi esiningi ayakhiwa okanye ayithengwa ngapha ezweni la ngakithi, ithengwa phesheya. So lokho kusuke sekuzobala ne-transportation yayo yonke leyo mithi yonke leyo nto leyo. So uhulumeni uma engazama nje ukuthi nathi sibe nalo ulwazi ngey'nto ey'ningi ey'phathelene nalezo ngoba abantu bayagula everywhere akuguli thina kuphela ngapha nabo ngale bakhona abakudingayo la ngakuthina. So kungasiza kakhulu ukuthi kube umuntu abe nolwazi nje, angathembeli kubanye abantu isikakhulukazi.

Ngicabanga ukuthi izaguga ey'hlala edolobheni nezaguga ey'hlala emakhaya azitholi usizo olufanayo. Ngoba uma ziyaqala edolobheni impilo yakhona iyashesha nokuthi izinto zakhona zenzeka kalula. Kanti emakhaya izinto ziyashoda, like iy'nsiza ziyashoda nje ey'ndaweni zasemakhaya. So ingakho bengeke baze bathole usizo olufanayo. Nanokuthi edolobheni izinto ziyabiza akufani nasemakhaya, ingakho bengeke baze babhalanse bafane.

Abantu abakhubazekile bangasizakala ngokuthi babe nendawo yabo ehlelelwa bona ukuze bezothola konke ukunakekeleka abakudingayo. Nanokuthi kuthenge zonke iy'nsiza ey'fanelekile ukuthi basizakale. Ngoba uma bezohlanganiswa nabantu abangakhubazekanga, angeke baze bayithole lempatho ebebezoyithola uma bebodwa behlangene endaweni yabo.

Uma sengeza umkhankaso wezempilo wabesilisa, kungamele kube ukuthi ngikhulumisana nabo ngendlela ezobenza bazizwe benethezekile, bekhululekile ngokuthi bakhulume inoma yini bengasababi. Ngoba isikhathi esiningi abantu besilisa bayeye basabe ukukhuluma ngey'nkinga ababhekana nazo ezabantu besilisa mase behlangene nabalingani babo. So ngingazama ngandlela zonke ukuthi bayithole bekhululekile kuxoxwe ngazo iy'nkinga ababhekana nazo, ebese-ke njengomuntu wesifazane mina bese ngiyababonisa ukuthi uma kukanje kusuke kukanje. Ngoba isikhathi esiningi abanye abanalo ulwazi ukuthi kusuke kuyini ekusuke kumele bayenze. Kanti utholukuthi inkinga anayo nomuntu wesifazane angayixazulula ngoba basuke benenkinga naye lowo muntu lo wesifazane. So kungalula ukuthi bahlangane bakhululeke futhi bangakhuluma kahle bebodwa bengekho hlampe abesifazane, abazobenza babe namahloni ukukhuluma.

Iy'mpawu ze-COVID-19, uyakhwehlela, womelwe umphimbo, ube namafinyila, uzwe umzimba or amalunga omzimba ebabuhlungu, uphelelwe i-taste like ungezwa olimini i-taste yokudla whatever osuke uyidla ungayizwa. Nasemakhaleni iphunga ungalizwa. Ube ne-fever, kuye ngokuya-ke mese-ke kuyaqina-ke utholukuthi usunane short of breath akusaphefumuleki kahle. Yizona-ke iy'mpawu lezo ze-COVID.

Iy'nhlelo zikahulumeni zikahle ngoba ziyabacabangela abantu abahola impesheni ngokuthi bona abakhokhi inani elifanayo nalaba abasuke bengaholi impesheni. Bayacabangelwa bona kuleyo ndlela leyo ukuthi bazame ukuthi awabo ama-price anciphiswe ngokuthi bakhokhe kancane. Okanye abanye bangakhokhi kwakona uma kuwukuthi imali ayikho.

Yebo, imbiza engake ngayiphuza kwakuyiyo yokuklina umzimba ngihlanze umzimba, inyongo ngikhiphe inyongo. Yangisiza kakhulu ngoba ekukhipheni kwami inyongo akuphumanga yona kuphela, kepha nomzimba ngawuzwa engathi usu-fresh ngoba yangiklina nje yaklina ngaphakathi. Kwaphuma konke ukungcola okwakungiphethe nokungenza umzimba uhlale ukhathele ubhocobele yangisiza lapho.

Uma ngingamchazela nje umkhulu ngokuthi angahlali ekhaya ayohlala ekhaya labadala, ngingambekela esithombeni ukuthi akaze uba yedwa lapha eya khona. Uyothola abanye ontanga bakhe abakhulile nabo, ukuthi bathole usizo ngendlela efanelekile engabe bayalithola. Ngoba laphaya ekhaya labadala kusuke kuvele kuyindawo yabo kunakekelwa bona bodwa nje. Kanti uma esekhaya, uzothola ukuthi abuye angakutholi ukunakekelwa lokhu akudingayo ngoba esemdala ezinye izinto angakwazi ukuzenzela zona. Kanti lapha ekhaya labadala uzobe enzelwa yonke into, aziwa ukuthi nje bela futhi umntomdala udinga usizo ngandlela zonke.

Indlela angingasiza ngayo uhulumeni ukuthi kutholakale imithi ey'ndaweni zasemakhaya, ukuthi kube nesikhathi thizeni asikalayo ukuthi athumele umhloli ayohlola abheke isimo ukuthi sihamba kanjani, ebese-ke ethola ney'moto ey'zothumela imithi yasemakhaya ngoba kunzima ngempela ukuthi emakhaya bathole imithi. So uhulumeni uma engaxhasa ngokuthi kube khona umuntu nje ozohamba ahamba ayo-check-a, kuphinde futhi lokhe kudilivwa imithi uma sekubonakala ukuthi iyashoda ukuze abantu bezophila.